Mehleng eo ho so ho fetohile ho ho ngata haholo, mme dikereke tseo ha di sa sebediswa haholo jwalo ka kgale-kgale. Ebile le batho se ba sebedisa dikereke tsa kgolo ya bona, ebile ba batla ho etsa seo se ratwa ke pelo ya bona.

Nna jwalo ka motho wa setso, ke lwantshana le mahloko. Ke sebedisa meriana e fumanang tleliniking, empa le meriana ya setso, ke e sebedise ho siana ka sekulo kapa mahloko e bang ke na le ona. Empa nako e ngata ke ye ke sebedise meriana e fumanehang tleliniking ho feta ya setso.

Nna ha ke kgolwe mmuso o entse tsohle tseo o ka di kgonang ho hlokomela tshebetso, kapa tshebedisano ya basebetsi dipetleleng tsa mmuso. Hoba nako e ngata o tla hloka hore basebetsi ha ba lekana, ha bana dibethe tse lekaneng tsa bakudi, meriana ha ya lekana le yona and then seo se ye se etse hore service kapa tlhokomelo ya dipetlele e ye e holofale haholo.

Bahudi kapa batsofadi ba tlameha hore ba fumane tlhokomelo ho tswa motseng oo e bang ba dula ho ona. Mme batho ba thusetsane ho tle ba kgone hore ba hlokomele batho bao be bang ba se ba hodile.

Nna ke nahana hore moo ho tlameha hore ho etswe phuputso ka botlalo. Le dijo tsa bana ebe di a hlolwa ka nako tsohle pele di ka ya mabenkeleng le dishopong tse bang ho rekiswa ho tsona. Ho etswe bonnete ba hore ditlhokeho kaofela tse hlokehang hore di entswe pele dijo di ka rekiswa mabenkeleng di entswe. Mme ho kenywe le Department of Health.

Ha o le motho a kgathallang motho a seng bophelong hantle kelellong, o tlameha ho etsa bonnete ba hore medication eo e sebediswang wa e pata, kapa e dula e le ho wena ka nako tsohle ho tle motho eo a sa phelang hantle kelellong kapa hloohong a se ke a fumana access ya hore a sebedise yona meriana eo. O etse bonnete ba hore meriana eno e dula e le ho wena ka nako tsohle.

Ho tlo kgone hore oe itshireletse ho COVID, o tlameha hore o dule o tenne mask-e ya hao ka nako tsohle haholoholo ha o utlwa hore o na le sick-i e bang o na le yona, kapa ho kgohlela. Le ha o le pakeng tsa batho, kapa hara batho o etse bonnete ba hore o siya sebaka se lekaneng pela hao le ka mora hao bathong bano. O etse sure le hore o kenya vaccine o tlo kgone itshireletse.

Ho fumana tsebo metswalleng, kapa family-ing ho kotsi haholo hoba o tlameha hore o fumane le motho e bang o na le tsebo ka botlalo. Ebile a tla kgona hore ao shebisise sekulo seo se bang o na le sona pele a ka o neha meriana e bang wa e hloka.

Basebetsi le tlameha hore ha bareki ba tlile jwalo ka le hlokomela hore ba tsamaya tsela e telele haholo ho tle ba fihle lebenkeleng lena. Le tlameha hore le nke mabitso a bona le di-address-e, le di-telephone number ho tle re kgone ho ba letsetsa mohaleng, kapa bona ba re letsetse ba re bolelle seo se bang ba se hlokang. Rona re kgone hore re ba tlisetse bodulong ba bona, kapa re bule lebenkele le le nyenyane nyana bodulong ba bona ho tle ba kgone hore ba reke seo se bang ba se hloka.

Jwalo ka mooki sepetlele, ke tlameha hore ke etse bonnete ba hore ke qale ke shebe ba be bang ba kula haholo. Mme ke ba, ke etse phuputso ka dikulo tse bang ba kula ka tsona. Ka mora moo, ke ba stabilize. Ngaka e qale ka bona ha e fihla.

E bang ba se ba hodile, kapa batsofadi tseo tse bohloko tse bang ke ye ke di utlwe. Ke hore ha ba qeta ho fumana tjhelete ya bona, batho ba bang ba ba nke monyetla ho tle ba nke ditjhelete tseo tsa bona tse bang ba di fumana nakong e ngata. Ebile le moo mabenkeleng ba reka teng ba bang nkuwe menyetla haholo ke batho be ba rekisetswa dijo ka theko e hodimo haholo.

Nako e ngata di ye di ame kelello ya batho. Ha o ka hlokomela batho bao be bang ba sebedisa dithethefatsi, kelello tsa bona di phatsamisehe haholo.

Campaign ke campaign e bang e tshehetsa batho ba banna ho tle ba kgone hore ba bue ebile ba be le tsebo le botlalo ba tlhokeho ya hore o kgone hore o bue jwalo ka monna. O be o bua le banna ba bang be bang le bona ba ka ba le bothata bo be bang o na le bona ka nako eo.

Haholo ho se nke meriana ya hao le hoba o ka ja hantle, empa ho bohlokwa hore o dule o nka meriana ya hao ka nako ka mora hore o qeta ho ja. O etse bonnete ba hore meriana ya hao wa e nka mehla le mehla ka tlhokeho ho tle hore e kgone hore e support-e mmele wa hao, e tshehetse mmele wa hao.

Monghadi, jwalo ka titjhere ya ka. Ne ke kopa hore ke bue le wena hoba ke ile ka hlokomela hore batjha ba bangata ba sebedisa dithethefatsi. Batjha ke bona be bang re ya ba hloka haholo, haholoholo ba banna ho tle ba kgone hore ba tshehetse batho ba bang ka nako tsohle. Ke ne ke nahana hore re etse program-o e bang re tla kgona hore re ba rute ka dithethefatsi le bohlokwa ba bona bophelong ho tle ba kgone hore ba se ke ba sebedisa dithethefatsi tse, tse kotsi. Le bokotsi ba dithethefatsi tse ba ithute ka bona.

Ha se kgetlo la pele ke utlwa ka mehla ena. Ehlile ho jwalo, empa nna ne ke nahana hore government-e, kgolomente a hahe dipetlele tse ding tse ngata. Jwalo ka hlokomela hore dipetlele ha di ya anela batho. Tjhelete yona e dula e le bothata be bang ho dula ho bua ka bona, empa ha ke kgolwe seo sa hore ha ho tjhelete e bang e ka kgona hore e hlokomele bakudi.